Imidlalo yeevidiyo iyathandwa kakhulu ngabantwana kwaye uye ubhaqe ukuba ixesha elininzi bahlala bezidlala besendlini. Kodwa umntwana uyalidinga ithuba lokuba ayodlala nabanye abantwana khona ukuze azokwazi ukukhulisa ukuhlala nabanye abantwana.

Ezemidlalo zinemithetho. Kunemithetho ebekwayo ukuba umntu makenze ngohlobo oluthile angenzi ngohlobo oluthile, ngoko iyakwazi ke ukuba isibumbe isimilo somntana loo nto ayazi ukuba into nganye apha emhlabeni inemithetho yayo.

Ukudlala imidlalo iyabanceda abakwishumi elivisayo ngoba kaloku phayana uye ufumane ukuqonda ukuba wena ugqwesa kweliphi inqanaba okanye ugqwesa kweyiphi na into. Ngoko xa kuse kufunyenwe loo nto ugqwesa kuyo, ithathwe ilolwe ilungiselelwe into yokokubana ibe yeyona nto ukwazi ukuyenza kakhulu.

Nayiphi na into umntu ayenzayo apha ebomini likhona ithuba lokuba ingaphumeleli. Andikhathali nokuba ungubani na, nokuba ungumongameli wesizwe esithile naye uya kubalisela ukuba zikhona izinto wayeke wazenza azaphumelela. Apha ebomini ke nto nganye engaphumeleliyo ikufundisa isifundo esithile. Thatha eso sifundo ubaleke uphinde uyozama kwakhona. Ikhona imini ezawufika apho ubone ukuba iinzame zakho bezingelo lize, uye wafumanisa ukufundiseka kwizinto ezithile ngoko ke qhubeka sukutyhafa.

Kaloku laa midlalo inodlame iphaa efowunini umntana uye azibone inguye lowa woyisa abantu. Ngoku afumanise into yokokubana yena xa ezicingela engqondweni yakhe akho mntu angamoyisiyo. Athathe eza nto azibukela phayana azozifaka apha endlini kwabanye abantwana, afune ukubabetha kwaye abe umntu ocaphuka kwangoko ngoba kaloku uyibona phaa. And ecaphuka kwangoko nje ucinga into yoba isisombululo sinye, kukubetha qha.

Itumente yehlabathi yombhoxo yombhoxo uMzantsi Afrika wawukhe wayisingatha ngonyaka ka-twenty twenty-four, eyeqakamba kwakungo-two thousand and seven, eyebhola ekhatywayo bekungo-twenty ten.

Xa udlala imidlalo esikolweni udlala kunye nabanye abantwana, ufumanise ngabo ukwazi into okokubana usebenzisane nabo khonukuze umdlalo lona eniwudlalayo uzophumelela. Ngoko xa udlala nabanye abantwana uye ubabone into yokokubana balunge kweliphi icala abalunganga kweliphi icala, nimane nicebisana nincokola. Naxa senikhwele izithuthi nisiya kwezi ndawo niyodlala kuzo niyakwazi into yokokubana nifumane ithuba loba nincokole, nifumanise into yoba tshini kanti nithanda into ezinye. Ngoko ke lelona thuba lokwazi intoba ufumane abahlobo.

Amagqala womdlalo webhola anganceda ekucebiseni kwiqela lesizwe iBafana Bafana ngokuba kaloku bona banamava. Bayayazi ukuba yintoni eyabaphumelelisa, yintoni eyayingabaphumelelisi. Ngoko ke iqela lesizwe linganceda lingazinceda ngokuba likwazi ukuba libanike ithuba kwaye libamamele.

Umdlalo endingathanda ukuba uqukwe ngumdlalo wombhoxo. Umdlalo wombhoxo eMzantsi Afrika unamathuba ngamathuba xa, kungakumbi kubantwana abaphuma kwiindawo ezihlelelekileyo ezilokishini nasezilalini. Ngoko ndingathanda into yokokubana uqukwe kwaye ke nabantwana bafundiswe ngakumbi ngamathuba afumanekayo ngalo mdlalo.

Kaloku xa nidlala imidlalo niliqela elinye kwaye ninento enye eniyifunayo, ngoko funeka nisebenzisane khona ukuze nizofumana le nto inye niyifunayo. Ngoko ke nakanjalo buyaqiniseka ubuhlobo ngoba kaloku kufuneka nithethile niyazi uba ubani uqine entweni ethile akaqinanga entweni ethile, ubani uqine entweni ethile. Ngoko ngolo hlobo ke abantu baye bafumane ithuba lokuthetha kwaye nobuhlobo buqiniseke.

Kumaqela amadoda adlala ibhola ekhatywayo mna ndiziphumela noBenni McCarthy. Yayinguye ke ngelaa xesha lakhe owayedlala kakhulu kakuhle kwaye ekwazi ukuyifaka ibhola emnatheni.